Naha eo e santsane e emetse beng ba yona ke efeng hona e hlaha kae? Ke kopa thuso feela ka naha eo. Batho ba bangata ba sokola ha ba na matlo a bona ha ba na eng ho teng naha yona eno tse beng ba yona jwang. Ke ya kae e hlaha kae ho etsahala eng ka naha eo hobaneng e hlaha feela?

Mmuso ha o tshehetse bo rapolasi ho hang hoba bo rapolasi ba senyehelwa dinokwane di dula di ya di utswa diphoofolo di utswa dintho tsa bo rapolasi jwale hore bo rapolasi ba tshetse ke ka mapolesa fela ba ye ba lo kata ba dula ba katile tseleng hore dinokwane tsena di se ke di ya senyetsa borapolasi.

Ditsamaiso tse ikemetseng di ka thusa bo rapolasi ka tsela ya hore ba dule ba le ba katile hore dinokwane di se ke di ya senyetsa bo rapolasi kapa setjhaba le sona se dule se shebile hore dinokwane tsena di se ka senyetsa bo rapolasi le bo sona sepolesa se ka thusa bo rapolasi.

Ee, ngwanaka jwalo ka ha o o bona hore di-college di tletse kapa o batle ho palamisa o sebedisa transport-o ya college-ing ke tlo kgothalletsa feela ka hore o reke data ha o qeta ho reka data o apply online then ha o fumana sekolo online o kgona ho kena di-class online o kgona ho rutiwa o le online o kgona ho submit-a ntho tsa hao le online. Ke bona e le bobebe ha o ka etsa jwalo.

Nna ke bona e le hore dihora tseo tse ngata tseo ke tsona tse hantle ha o sebetsa polasing hobane hangata polasing ba dula ba utswa diphoofolo ba dula ba bolaya badisana ba dula ba etsa ntho tse seshapo. Jwale ha o nka dihora tse ngata ha o sebetsa polasing e tlo thusa le wena ka hore tjhelete ya hao e be ngata hore ha kgwedi e fela o fumane tjhelete e o e batlang e ngata.

Dimela tse tjhefo ke dimela tse leng hore ha di hantle tweneng ya hao. Jwale nka le ruta ka hore ha le sebetsa ka dimela le ka itlhokomela ka hore le rwale dieta tse kwalehileng e leng kgohlopo le kgone hore ha ntse le sebetsana le dimela be le le hantle maotong.

Dijo tse re ratang ho di pheha ke moroho ditapole, tamati, dihwete ke dijo tse leng horeng di matlafatsa mmele ha o di jele o ka ba mmele wa hao o ka dula o le o matlafetsitse jwale bo lebese le tsona ntse diwela dijong tse matlafatsang mmele.

Nke se ba lwantshe nke se ba hlekefetse ntho e ke tlo ba jwetsa yona feela e one ke hore tlamehile ke ba ruta ho lema dijo tse leng hore di ya hlokeha letsatsi le letsatsi tlamehile ba tsebe ho lema moroho o mongata dihwete tse ngata, ditapole tse ngata le diphoofolong ba tsebe ho hama mabese a mangata.

Nka ba eletsa ka hore dihwai di boloke dikgwebo jwang ha maemo ale tjena. Ba tlameha ba reke dipeo tse jalang ba jale dijo tse ngata jwalo ka bo moroho, dihwete le ditapole le mekopu le di-fruits ntho tseo e leng hore ba tlo tlameha ba di rekise. And ba bile ba di mmele ba etsetse nako.

Mahapu ana le ka a hlokomela ka tsela ya hore le dula le ya hlwekisitse le dula le a phumula le dula le a hlatswa hore dikokonyana tsena di se ke di a batla ho ja di teng mahapung. Tswekere e tswang lehapu moo ke yona e etsang hore dikokonyana tse di qetelletse di bile ngata.

Diphoofolo dingata tse leng hore di ka etsa mosebetsi o le moo hore diphoofolo di tshwane kapa di etse hore di be madinyana a tshwane. Re ka ya tabeng ya di ya dikgomo, kgomo hore e dule e le e ntshe manamane a hantle o tlamehile o batle poho e hantle. Kapa re ye a dintja ntja hore e ntshe madinyane a ntja e re e batlang re tlameha re batle ntja jwalo ka bulldog le bulldog tlamehile ha re batla ntja e ma-bulldog re batle le bulldog le leholo le etse madinyane.

Difofane tse nyane di ka thusa bo rapolasi ka tsela ya hore ha bo diphoofolo di le hole ba nka difofane tsena na ba lelekisa diphoofolo tsena na hore di kgone hore di kgutlele ka hara polasi di thusa hape di ba thusa ka ho sheba diphoofolo na di ntse di fula moo ho nepahetseng kapa di ntse di fula moo ba kgona ho mo kgonang ho di bona.

Ke bona e thusa ho matlafatsa moruo ka wa rona hobane ha o lengwa moruo wa rona o ba hodimo hoba re tlo kgona ho phetshelwa le hore re rekise dijo tse matlafatsang mmele ka letsatsi le letsatsi dijo di dula di hola. Dijo tse matlafatsang mmele.

Nna nka kgetha bophelo ba ho dula mahaeng hobane mahaeng ha o hloke dijo ha o hloke meroho ha o hloke ditapole ha o hloke dihwete ha o hloke di-fruit-u tseo e leng hore ke ntho tse leng hore o dula o di reka ditoropong tseo ke tsona tseo e leng hore di thusa ka mmele di matlafatsa mmele.

Hobane nakong ya kgale kgale bontate ene le bona ba phahamisetswang hodimo. Hobane ba ne ba kgona hore ba nke dijo tsena na ba di rekise ditoropong and hape bana ba kgona hore ba etse ka pelenyana, ba rekise ba se ka ba tshaba batho. E seng jwalo ka nakong ya nou tjena jwale nakong ya nou tjena se re kgona hore re rekiswe kaofela re phahamisetsa hodimo kaofela.